Ndingaya kumqhubi weteksi noko ofikelelekayo ndimxelele ukuba, xolo drayiva ndilibele imali isipaji sam esinemali endlini. So, bendicela undikhwelise ngetyala. Ngomso xa ndiphinda ndizowukhwela ndiza kuyibhatala imali yakho.

Kumaxesha amanintsi iye incede kuba kaloku umntwana uye alale xa uhamba-hamba naye edolophini. Ngoku xa uhamba naye uhamba nayo neprem yakhe uye umfake kuyo iprem apho athe wafikelwa khona bubuthongo uyakwazi ukulala xa ekwiprem. Xa ufika esithuthini iteksi, umzekelo, uyakwazi uyisonga ipramu uyisonge ibe yinto encinci uyibeke apha ecaleni kwesitulo. So, ndicinga ukuba yinto erayithi uba umntu xa esiya edolophini ehamba nomntana wakhe amphathele iprem yakhe.

Ndicinga ukuba akukhuselekanga ntlobo kuba kaloku kwimihla esiphila kuyo ngoku abantu abenza izenzo ezingekho semthethweni bayalulalela ixesha apho iimoto izithuthi ziye ziyokutha khona ipetroli. Umzekelo, mhlawumbi kusebusuku. Xa imisa imoto isetha amafutha mhlawumbi sohlike, bafike ke ngoku abantu abophula umthetho basirobhe. So, ndicinga ukuba hayi a-a, ayikhuselekanga.

Ewe, kona kuyakhawuleza ukuhamba ngeskuta. Ndingamcebisa ukuba ajonge kwiindawo ahamba kuzo, ajonge ngaphambili nasecaleni nangemva phambi koba ahambe ukuze ajonge ukuba ukhuselekile na ukuba angahamba, kuba kaloku ajonge naphantsi, angahambi phezu kwamaxolo ebhanana atyibilike, iskuta, simwise isithuthuthu.

Ndingathi kuye, okheyi mhlobo wam, nyuka. Uyaphuma apha egeythini unyuke. Xa ufika phaa phezulu esitopini uzawujonga kwicala lasekhohlo uhambe streyithi uzawubona indawo enamatye amakhulu, enepozi encinci phaa. Iphayana irenki, kulapho zifumaneka khona ke iibhasi zokukhwela xa umntu esiya edolophini.

Hayi, ndingakhe ndibuyele emva ekhaya kube kaloku isithuthi xa sifike ngexesha elileyithi kangaka kutsho ukuthi andizuba safika ngela xesha bendiba ndizawufika ngalo kule ndawo ndiya kuyo. So, ndingajika ndigoduke, ndiphinde ke ndibuye ndiza kubhukisha futhi.

Ndicinga ukuba ngumbono omhle kuba kaloku uza kuhlala efika ngexesha nangethuba emsebenzini.

Hayi ke, mhlekazi, noko le impazamo inkulu kangaka niyenzileyo bendingayilindelanga. Ngoku ke nithi mandenze njani ke, mhlekazi, kuba kaloku mna andiyi Rhawutini ndiya eKapa. Nditshilo kusisi lo ebendenzela itikiti ngoku ndibona apha kubhalwe iRhawuti. Ndenze njani ke ngoku? Kuba kaloku mna ibhasi le ndiya ngayo eKapa seyifikile apha phandle ndicela ke nindilungisele impazamo, yeyenu ayikho ngakum. Enkosi, mhlekazi.

Ndingayibuza kumqhubi wemoto kuba kaloku nguye onokwazi futhi onokundiphendula ngendlela erayithi kuba abantu bayathanda ukuphoxa xa ubuza into eteksini.

Uxolo bhuti, ndicela ukubuza ukuba yimalini ukukhwela itekisi kuba ndibona ngathi le tshintshi undinike yona noko incinci kakhulu. Bendicela ukubuza ke ndizokwazi ukuba umhlawumbi impazamo ingakum okanye ingakuwe.

Amaxesha amanintsi bayenza impilo ibe lula kubakhweli kuba kaloku ngaphandleni kwabo oonoteksi singangakwazi ukuphangela kodwa kubekho ela xesha lokuba bateleke. Elo xesha ke liye lisenzele impilo nzima kuba kaloku siye singakwazi ukuphangela kuba beteleka.

Ngokoluvo lwam benza ubomi bethu bube lula kube kaloku kulula ukuya edolophini kulula ukuya empangelweni kuba zikhona iitekisi.

Yhu, iye ibe buhlungu intliziyo yam kuba kaloku ndiye ndingakwazi ukuya empangelweni, futhi nokuya edolophini siye singakwazi. Iba buhlungu kakhulu intliziyo yam.

Kungoba imoto encinci iphantsi apha ezantsi. So, ezilalini kukho amatye, iindlela zimbi, kukho ii-potholes ngoku ihambe ibetheka. Bhetele ibe yimoto enkulu, imoto ephezulwana.

Ndicinga ukuba incinci kakhulu, ayizoneli iimfuno zabo kuba kaloku umsebenzi abawenzayo mninzi futhi udinga ixesha elide, futhi udinga amandla. Ngoku ndicinga ukuba ayonelanga imali abayifumana, ayizenzi zonke iimfuno zabo.

Hayi, ndingamcela ndithi, hayi uxolo drayiva, ndicela umise imoto. Ndicela ukohlika apha kule indawo. Xa ebuza ukuba kutheni ndifuna ukuhlika, ndiye ndimchazele ukuba kaloku bhuti andikwazi ukuphefumla apha emotweni ngoba wena awuvasanga, uyanuka. Ngoku kunzima ke ngoku ukuba mandikwazi ukuphefumla apha emotweni. Andinawukwazi ukufika kule ndawo ndiya kuyo. Ndingafika ndiqaqanjelwa yintloko kakhulu. Naye ke uzawuye abone ukuba hayi, noko ngomso, kufuneka ndivuke ndivase.